Oh, okuhle okuhle ngokuba nemibhalo emihle yezinkontileka zaka-medical aid ukuthi uma ufika esibhedlela noma endaweni ephithizelayo, wena awusami amalayini njengalaba abanye abantu. Wena kuba wuwe umuntu onakwayo. Futhi kubalulekile kona uqonde ukuthi kubhalwe ini laphayana, wazi noma ukhokha zinsuku zonke, wazi ukuthi ukukhokhelani. Kungabi ukuba isikhathi sakho asikafiki kodwa wena usukleyima i-medical aid yakho isikhathi singakafiki, ngoba lokho kuzokuholela ukuba ukhokhe imali eningi usugcina ungasazi nawe wenzenjani. Ugcina usuba sezikweledini.

Kwaba nokungahlangani kahle ngoba ngikhumbula ngayiphatha or kwesinye isikhathi uMa uke wangithuma ukuthi ngiyosenda imali kwilunga lomndeni, ngiyiphethe ngesandla yagcina isifika lapho ingasalingani, enye ngathi ngiyilahle endleleni angisazi mina ngayishiyaphi. Kona kuyinto elungile ngoba itshengisa ubuhlakani bakho kodwa kwesinye isikhathi akulunganga neze ngoba kunezinswlaboya, kunezigebengu lapha ngaphandle. Manje uma uzoya uphethe imali esitolo uthumela komunye umngani noma ilunga lomndeni igcina usuba ohlolwayo, usuka uba okhonjwayo, kuthiwa loya uphethe imali asimlanda. Kwesinye isikhathi kulungile, kodwa kwesinye akulunganga kuze kungcono ukuba siyisende ngomakhalekhukhwini ethu.

Bengizozama ukuba ngithole iphepha le-donation. Ngingene imizi nemizi emphakathini kuze sizame ukungcwaba leli lunga lomndeni noma ngithole isitifiketi samufi, ngihambe ngiyokleyima kwi-insurance ukuze sikwazi ukumngcwaba. Uma kube konke lokho akuphumeleli, ngizoya kagavamenti ngiyoxela, ngiyocela. Uma ngifika kagavamenti ngicele ukuba ugavamenti cela angincede angingcwabele leli lunga lomndeni, ngoba mina ngiyahluleka. Ekhaya akunamali, isimo sime manzonzo, kodwa kona bekuzoba nenxebo bekuzoba necebo elilungile.

Kona ngingajabula kakhulu ngoba loko kuzongitshela ukuba le mali le mali ebengiyonga isikhathi esingaka izongiphumelelisa konke lokho ebengikufisa for isikhathi eside kuzophumelela. Cabanga nje usubeke imali eningi ku-akhawunti bese bazokutshela ukuthi ikhulile, izalile. Konke lokho kuzongijabulisa. Kuzongijabulisa ukuzwa lezi ndaba ngoba manje empilweni kuba khona lokhu esukuhlela isikhathi eside nesikhathi esincane. Lesi sikhathi esincane kusebenza uzijabulise kodwa kuka khona loku ucabangele impilo, useyive ubeke imali e-akhawuntini, bese ikhule, iwondleke, izale. Lokho kungangijabulisa kakhulu.